Ndiyavumelana nale ngxelo kuba kaloku izipoti zonke ezebhola okanye ezebhola yombhoxo okanye eze-elektroniki yinto enye kuba kuyabalekwa kuzo zonke.

Imidlalo ye-elektroniki iyaye ibachaphazele abadlali bayo kakhulu kuba ikakhulukazi kuye kubalekwe kuyo. Abanye abantu abamelani ke nobaleka.

Andinguye umntu onolwazi oluthe vetshe ngemidlalo ye-elektroniki kodwa ke mna ndingakhetha imidlalo ebandakanya abantu ababini okanye abangaphezulu kwesibini.

Kwawona umdlalo we-elektroniki kumele uthathwe njengemidlalo yokwenyani kuba kaloku ubandakanya abadlali abanintsana abathe vetshe.

Ndingathi xa ndilumkisa abantu ngemidlalo yeevidiyo ndingabaxelela ukuba bangagxili kuyo kakhulu kuba ingqondo yabo izawugqibela ifuna ukuba babe kuyo lonke ixesha.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo eyabantu abazityebi bodwa kuba umntu nomntu unendlela yakhe yozonwabisa, akukhathaliseki noba usisityebi okanye awusiso.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiye ndiwuthande kwaye odinga imali ngumsebenzi woqubha kuba isizathu soba ndithi uye udinge imali kukuba apho ndihlala khona ayikho indawo yoqubha njengaseKapa eThekwini. Yingako ke ndithi iye ifune imali loo nto kuba kumele ndihambe ndiyobhukhisha kwiindawo ezinee-swiming pool apho endizawukwazi uba ndiqubhe khona kwaye ndiphathe izixhobo ezinintsana endizawukwazi uba ndizikhusele ukuba ndingemki namanzi.

Xa usenza into oyithandayo uye uphile ubomi obupheleleyo yingakho ndiyavumelana nale ngxelo etshoyo ukuba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa kwaye abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiye ndithande uwenza ngexesha lam lokuphumla kukuba ndibukele umabonakude, ndiyathanda ukuhlala ndibukele umabonakude.

Mna ngokokwam andinoba nawo umdla wokuthatha igalufa ndiwenze .

Apho ndihlala khona mna ulutsha luzonwabisa ngokuba luhambe luye kwisixeko salapho kuthengiswa khona utywala, luzonwabisa ngokusela utywala. Ngolo hlobo ke bazonwabisa ngokohlukileyo kunabanye abantu.

Xa kunothi kanti ndiyinkokheli yoluntu kwingingqi yam ulutsha nabantu besifazane ndingabacebisa ukuba bahlale bezixolonga, bahlale betya ukutya okunempilo, bahlale bafune apho banokwazi ukuba bantywile khona badade khona.

Abantu besilisa abahlala kwingingqi yam ndingabacebisa ukuba bazilolonge, badlale imidlalo yebhola lombhoxo ukuze bahlale besempilweni.

Abantwana abangamakhwenkwana kwingingqi yam ndingabacebisa ukuba bafune isixeko apho kunamanzi khona abazawukwazi uba beyoqubha kuyo ukwenzela ukuba bahlale besempilweni.

Abantwana abancinci abakwingingqi yam abangamantombazanyana ndingabacebisa ngokuthi bahlale bezilolonga kwaye nabo bafumane iindawo abanothi bayoqubha kuyo ukwenzela ukuba bahlale besempilweni.

Indlela esiye sizonwabise ngayo nabahlobo bam kukuba sihambe sihambe siyobukela ibhayiskop sihambe siye kumarestyurenti siyotya ukutya kwethu kwangaphandle okuphekwe kumarestyurenti.

Indlela esiye sizonwabise ngayo nabahlobo bam xa singenamali kukuba sihlale endlini sibukele umabonakude. Xa sibona ukuba umabonakude sidikiwe nguwo sifunde iincwadi.

Xa singenamali nosapho lwam siye sihlale endlini sipheke ukutya okwaneleyo, sitye sizibukelele umabonakude sidlale neevidiyo ze-TV.